Sa rona diaparo tsa e ne le letoisi kgotsa mablankete a neng a apeswa ka mokgwa wa setso. Basadi ba ne ba apara diphinono tse di dirilweng ka matlalo kgotsa masela a a rokiwang ka seatla. Fa banna bone ba apara diaparo tse di khutshwane kgotsa matlalo, ka dingwaga di ntse di feta batho ba simolotse go apara diaparo tsa sešweng. Jaaka ditlhale, dikipa le di baruti, mme diaparo tsa setso di sebediswa thata mo ditiragalong tse di kgethegileng fela jaaka di kgapela kgotsa lenyalo.

dumela gore moaparo wa setso o ka aparwa mo meletlong e tlotlegileng jaaka dikhonferense. Moaparo wa setso o bontsha semelo, maitshwaro le maikgantsho jwa setso fa o apara moaparo oo, o emetse ngwao ya gago mme o bontsha tlhompo. Mo dikhonfereseng tse di nang le batho ba dinaga tse di ntsi, moaparo wa setso o dira gore batho ba go itse ka bonako le gore o tswa kae, ke sesupo sa tlotlo le maitshwaro a mantle.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke leteisi. Ke nagana jalo ka gonne leteisi le na le mebala e mentle le dikao tse di kgatlhisisang, gape le dira gore mosadi a bonale ka seriti le ka tlotlo. Fa mosadi a apara leteisi o bontsha boikgantsho jwa ngwao le botho jwa gagwe, mme seo se dira gore le nne le botlhokwa mo meletlong e e kgatlhegileng.

Ke dumela gore moaparo wa setso wa basadi jaaka seZulu le seXhosa o bontsha dinšha le matsele. O ka nna le seabe mo kakanyong ya bašwa ka gonne ba bona bagolo ba bone ba apare jalo, mo ditiragalong tsa setso. Le bone ba ka tsaya gore go siame go apara diaparo tse di khutshwane le go ntsha mabele, ore mmele. Le fa go ntse jalo, pharologanyo e teng. Moaparo wa setso o dirisiwa mo ditiragalong e e kgethegileng, mme ga se wa letsatsi le letsatsi, ke gonne go ka tlhoka gore bašwa ba rutiwe gore go apara ga setso ga go tshwanela go dirisiwa go rotloetsa, go tlhoka tlotlo mo bathong.

Fešhene le diaparo di bontsha sengwe ka motho le setso sa gagwe. Ka sekai motho yo o aparang diaparo tsa setso o bontsha maitsholo, dithuto le tumelo tsa gagwe. Go a be go supa gore o rata setso sa gagwe ebile o ikgantsha ka sone, mo go sengwe gape fešhene e ya setso se sengwe e bontsha tsela e motho ba tshelang ka yone mo metlheng le metlheng ya gompieno. Se se bontsha boitseanape jwa motho, maikutlo a gagwe le tsela a ratang go lebega ka yone fa pele ga batho.

Diaparo tsa setso sa setswana gantsi di dirwa ka letsela kgotsa diaparo tse di nang le mebala e kgatlhisang. Jaaka di khebidu, bosetlha kgotsa botala. Ba di dira ka dilo tse gore di nne motlhofo go apara mo meletlong ya setso le mo ditirong tse di kgethegileng. Ke sekai basadi ba apara tlhopha kgotsa mosese wa setswana. Mme banna bone ba apara khiba, kgotsa khiba ya letshwaro diaparo tse di bontsha boitsenape jwa setswana, tlotlo le mokgwa wa botshelo jwa rona.